Ka lenyalo la ka, ikaeletse thata-thata go apaya dijo tsa setso sa seAforika, ka gonne ke tsaya thata-thata gore lenyalo ke go tlhompha setso sa etsho, ebile ke moo ke tshwanetseng le go bontsha sona setso sa etsho ka botlalo. Ke ka moo go nale moaparo wa setso mo lenyalong, jwale ke bona gore dijo tsa setso di tsona tseo di tshwanelang lenyalo.

Pharologano magareng ga lenyalo bogologolo le lenyalo la segompieno ke gore mo manyalong a bogologolo go ne go diriwa setso thata-thata, go ne go tlhomphiwa setso, empa manyalo a segompieno thata-thata a lebeletse go ka kgatlhisa le go dira ditso tsa basweu go feta ditso tsa bo rena. Melao e ke tsayang gore e ka tswa e le thata mo basading mo lenyalong ke taba ya gore, ga o le mosadi, o nyalwa o tswa ko lelapeng la gaeno o ya ko lelapeng la gaabo monna, empa o tshwanetse go ithuta setso sa bo monna e be o se diragatse.

Setso sa gagwe go tshwana le motho yo o sa iketseng, gonne ga o sa itse setso sa gago, go raya gore ga o itse gore o mang. Empa ditso di na le melao e e farologaneng ka lebaka la gore re dira dilo ka tsela tse di fapaneng. Ke ka moo go nang le pharologano thata mo melaong ya setso.

A motsadi mongwe le mongwe go bona gore ngwana wa gagwe o mo godisa sentle, o mo naya thuto. Empa ba lebaka la gore batsadi ge ba nyadisa mosetsana e be ba bitsa madi a mantsi a magadi, ga se nnete. Ga ba ne ba mo tsenya sekolo, ba ne ba sa mo tsenyetse sekolo gore ga a nyalwa a tle a bitse madi a mantsi. E ne e le maikarabelo a bona go ka bona gore ngwana wa bona wa rutega. Le mosetsong thata-thata, ba tshwanetse go mo ruta tsamaiso ya bo mme, ba mo rute gore mme o itshwara bjang. Empa gantsi re lebelela thata-thata gore o rutegile ko sekolong, empa mo tsamaisong le maitsholo ga nke re lebelela gore ngwana o rutegile na.

Gantsi batho ba ba nnang mo diteropong ba amega thata-thata mo boitekanelong jwa tlhaloganyo ka lebaka la gore maikarabelo a bona a kwa godimo, a ditšhelete thata-thata. Jaanong ba feleletsa ba ba na le kgatelelo ya maikutlo, seo e be se ama le mebele ya bona. Ba feleletsa ba lwala malwetse a fapafapaneng. Mme ditsela tsa go ka lepa-lepana le tsena ke gore motho a itse gore ko teropong o ile tirong, a dule a ntse a ya ko gae, a dira tse di tshwanetseng ko gae, a ba ne le legae la gae ko gae, ko teropong e nne ko tirong fela.

E tswa mo lelapeng la bogosi, ebile le mo lelapeng la bogosi ga se mang le mang yo o nnang kgosi. Go ba na le motho yo o kgethiwang, ga a belegwa gore ke ena ya tlang fetelang setšhaba pele, ke ena ya tla nnang kgosi. Ga se motho mongwe le mongwe wa motse o a ka nnang kgosi, ke ba malapa fela a bogosi bao ba tshwanelang.

Mosadi fa a tlhokafaletswe ke monna o tshwanetse go mo ileka sebaka sa dikgwedi di le lesome le bobedi kgotsa ona ngwaga. Dilo tseo a tshwanetseng go di dira, o tshwanetse go tlhapisiwa, ebile o tshwanetse go ikilela sebaka sa ona ngwaga o o. Ga a tshwanela go ka tsena metse ya batho gobane o santse a nale sefifi.

Tse dikhutshwane tseo di aparwang, gantsi di apariwa ke bana ba ba santseng ba le bannye, empa bothata ba matsatsi a segompieno ke gore diaparo tse batho ba diaparang tse dikhutshwane ba diaparo ba ntse ba godile. Mme ga go a tshwanela gore motho e le motho wa mosadi, e le motho ya godileng, e le motho ya nang le bana, e le motho ya nang le monna, e be ntse a tlhahisa matsele a gagwe kgotsa a tlhahisa dikarolo tsa mmele wa gagwe. O tshwanetse go apara jwalo mme, e seng jaaka mosetsana.